Go tshameka metshameko go botlhokwa thata mo bašweng ka go rotloetsa boitekanelo jwa mmele, boitekanelo jwa tlhaloganyo, le go tlhabolola bokgoni jo bo botlhokwa jwa loago le kwa botshelo. Mo dikolong mananeo a metshameko a na le melemo e mentsi go akaretsa le go tokafatsa bokgoni jwa motho mo dithutong, go nna le bokgoni jwa go dirisana le batho ba bangwe, le go nna le dinonofo tsa boeteledipele.

Ka metshameko, ditshupo le melao go bonagala sentle gore mekgwa ya merafe ya setso jaaka go ithuta mmogo kgaisano e e itekanetseng le e e itumedisang ya abelana mo tirong eno re.

Go nna le seabe mo metshamekong go thusa thata mo go nneng le botsogo jo bo siameng mo mmeleng le mo tlhaloganyong. Mo mmeleng e tokafatsa boitekanelo jwa pelo le methapo e nonotsha mesifa le marapo, e tokafatsa kgokagano le go thusa go boloka boima jo bo itekanetseng mo tlhaloganyong. Metshameko e fokotsa kgatelelo ya mogopolo le go tlhobaela e tokafatsa maikutlo le boroko, e dira gore motho a itshepe le go dira gore motho a nne le kamano le batho ba bangwe.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka kakaretso o tlhoka sediriswa jaaka PC console kgotsa smartphone-u. Kgolagano e e ipaakanyegang ya inthanete le motshameko ka bo one, o o ka nna wa tshamekiwa mahala kgotsa wa tlhoka go reka kgotsa wa dira peeletso. Metshameko e mengwe e e tlwaelegileng ya mo inthaneteng e akaretsa Minicraft-e le pitso ya tiro le .

Go tshameka metshameko go thusa bana go nna le nonofo ya go itshoka le go nna le botsogo jo bo tokafetseng jwa tlhaloganyo. Go bontsha ngwana wa gago gore o mo ema nokeng go ka mo thusa gore a nne a na le kgatlhego le go nna le seabe mo motshamekong wa gagwe. O ka thusa go dira gore motshameko e nne maitemogelo a a siameng. Tlhoma mogopolo mo go itumeleleng ga bone le mo maitekong a bone go na le mo go feng.

Tlhagisa metshameko e e farologaneng go fitlhelela dikgatlhego le bokgoni jo bo farologaneng go rotloetsa, go akaretsa.

Ke setlhopha sa kgwele ya dinao gonne go nna motlhofo ga yone, terama, le boitumelo jwa motshameko ono go na le maikutlo a nonofileng a go nna mmogo le go gaisana le melemo eo e nayang mo mmeleng le mo tlhaloganyong.

Mananeo a le mmalwa a metshameko a rotloeditse ka katlego, pharologano, le go akaretsa bašwa ka go dirisa metshameko jaaka serala sa phetogo ya loago. Mananeo ano gantsi a tlhoma mogopolo mo go thubeng dikgoreletsi, go rotloetsa, go akaretsa batho botlhe, le go dira gore batho ba ba tswang mo maemong a a farologaneng ba ikutlwe e le karolo ya setlhopha.

Go tshwara metshameko ya di olimpiki go tlisa melemo e e nonofileng ya ikonomi e kgontsha kgakololo le naga go tlhabologa.

Rulaganya loeto lwa lelapa lwa tsela, mme o tle le ball-o ya kgwele ya dinao kgotsa baseball-o go e dirisa mo tseleng kgotsa fa o goroga kwa o yang teng.